Ho bohlokwa haholo ho ikwetlisa, lebaka le etsang hore ho be bohlokwa ko hobane ha o tsofale ka pele masapo a hao, ha a phakisi a omelle, hobane o motho a tlwaetseng ho ikwetlisa. Ebile mmele wa hao o a tiya, o tiya ha monate ha o le motho a ikwetlisang.

Nna ha ne ke hola, ke ne ke rata ho bapala kgathi, ha e se kgathi, ke ne ke bapala diketo. Kgathi, ke ha ho na le thapo e le e sebedisang hobane le batho ba babedi ba e tshwarang. Ho bo bana le wa boraro o tla kenang pakeng tsa bona ha ntse ba e shapa, o ntse a e jump-a kgathi eo. Diketo tsona re ne re nka majwe, re ngole fatshe mela ha re qeta moo re nne re lahlele lejwe le leng ho hula a le a fatshe pele lele leng hodimo le ka theoha ho no hole monate, hobane re ne re sa bapale ka di-phone ne re dula re bapala seterateng.

Oho, pelo ya ka e ba bohloko e ba bohloko haholo hobane motswalle wa ka wa hlooho ya kgomo. Ke ya mo tseba hore ke motho ya jwang e ka se fele. O yo dula a ntsa nghopotsa hore yena sehlopha sa hae se betere, ho na le sa ka jwale maikutlo aka tla ba a le fatshe a le fatshe haholo hobane ke ya mo tseba hore ke motho ya jwang taba ho yena ha e fele.

Dipapadi di ke di ratela hore di o thusa ho ho itshwara ha ho le motho. Kannete ho o sa tswele pele dipapading kapa sehlopha seo se ratang, ha se ntho e monate hobane o lakatsa ho bona sehlopha sa hao se hlola dihlopha tse ding. Empa ho ka se dule ho le jwalo ka nako tsohle. Jwale boitshwaro ba hao e ba ntho enngwe hape e kgolo hore ha sehlopha sa hao se sa win-a, ha wa tlameha hore jwale e be wena o kwatela ba bang. Or wa ba otla, or jwale o etsa hore ba tshabe ho thaba hobane sehlopha sa bona se hlotse sa hao.

Papadi e, e ne ke e rata haholo. E ne e bitswa hore Ke kgathi, e ne e le batho ba babedi ba tshwarang thapo ho bo bana le wa boraro, kapa ba babedi le bona ba kenang ha metswalle ba babedi bane ba ntse ba otla ho thwe thapo eo. Wena o kene ka hare o ntse o, o bapala ka hare. Ke ne ke e rata haholo e yona kgathi eo hobane e ne e nkopanya le metswalle ya ka. Re dula re thabile, re dula re tsheya ho le monate feela. ebile e ne e thusa, hobane e ne ke dula ke ke le mafolofolo.

Ntho e batswadi ba ka etsa ho kgothalletsa bana hore ba sebedise dibaka tsena tse mmuso o di ahileng hore ba na ba kgone ho ikwetlisa ke hore, ba nke di-phone-u mehala matsohong a bana ba bona, ba time le di-TV. Ka tsela eo, bana ba tlo kgona hore ba sebedise baka tseo tse mmuso o di ahileng hore ba kgone ho ikwetlisa.

Ke rata haholo ho leboha mmuso, ke re ke leboha haholo ka ntho tsohle tse ba nketseditseng tsona. Hobane esale ke ba motho ya balang dithothokiso bophelo ba ka bo ile ba ba ba fetoha haholo. Hobane mmuso o ntheheditse haholo ebile e ne le ona o o ng patalang, o mphang sebaka. Ke thola memo ya hore ho na le eng eng, kae, kae ke ye teng ke lo bala dithothokiso, ke kgona hore ke behe borotho tafoleng.

Rona ntho e re thusang hore re kgone ho thola tshehetso ke hore re ngola mangolo, re ba na le mangolo a re wa ngollang di-company ha re qeta re ngola re ba kope hore re kopa tshehetso re be re ba fe lebaka le etsang hore re kope tshehetso. Ha re qeta re tsamaisa di-company-ng tse ngata ho company tseo, ha re re mohlomong ke isitse ho company tse hlano. Ho company tseo ho na le tse pedi kapa tse raro kapa tse hlano tse tlang di tlo batla ho bona ntho e re buang ka yona. Ba be ba re thuse. Ke ka hoo re kgona ho fumana tshehetso sehlopheng sa rona sa Kamohelo Academy.